Kubalulekile ukuba abantu abaphila ngengcindezi, noma ngokukhubazeka bekwazi ukuthola usizo kuzo zonke izindawo. Kulabo abasuke befinyelele endaweni yomtholampilo ngenxa yokufuna usizo uma begula, kubalulekile ukuba khona abantu abamamukelayo uma befika esangweni, abawonogada babo, abazobaphelezela, behambe kanye nabo indlela yonke la abasuke beyolashwa khona. Bephinde futhi besizwe ngaphandle kokulinda, ukugcwaliswa kweyimfanelo zabo, nakho konke ukuhlengwa okumele bekwenzwe, bekwenziwe. Kube khona abantu ababekiwe ukuba besizakale. Noma sebephindela emuva emakhaya, mabengahambi bodwa kepha benikezwe usizo lokubekwa emakhaya, nosizo lokubaxhasa.

Kumele laba abasuke bebekiwe abasebenzela ngakhona kanye nabantu abakhulile, bakhe ubudlelwane obuqinile nalowo nalowo. Uma wukuthi kukhandwe ubudlelwano okuzokwenza ukuba lo osuke ekhulile, ekwazi ukumthemba nangoma ngani lo osuke emnakekela. If kukanjalo, kulula ukube ubudlelwane babo bukwazi ukuthi amthembe nanomangabe yini ambonisa ngayo, ngokuba uyamazi ukuba uwumntwana ozele impila, ozele ukuzokwenza impilo yakhe ibe ngcono.

I-generator ibalulekile, i-back up ibalulekile, ikakhulukazi uma ngabe kulindeleke ukungena kwey'ngcingo uma ngabe ugesi ungekho, uhambile, ucishile Yingakho kumele uthole abaxhasi abangakwazi ukukuxhasa ngezinto ezifana nama-battery, okanye ama-solar, akwaziyo ukusebenza noma ngabe kuthiwa ugesi awukho. Buningi ubugebengu obukhulu and buningi futhi usizo labantu olukhalayo, ikakhulukazi ugesi uma ungekho. Ngakho-ke, izidingo zabantu kusamele zibhekelelwe ngabe ugesi ukhona, noma awukho, ikakhulukazi usizo oluphuthumayo.

Ngokwazi kwami nangokuchazeleka ngabantu abadala ababesichazela ukuba, isithunzi somuntu osuke unobudlelwane nabo, bumele sigezwa. Okanye abadala abasuke bethi, uma uyisihlobo esithize nabanye, aba, nalowo osuke edlulile, kumele ugezwe ngenxa yokususa isimnyama phezu kwakho, nokuhlambululwa komuntu, okuhlukanisa umnyama nomphefumulo.

Eminye imibono eyiphutha mayelana nosizo lokuqala, ukuthi ibona bantu abangekho ukusiza ukudlulisela ulwazi ngendlela okuyiyonayona, ngaphandle kokuba sifundise ngokwe general knowledge. Kepha ibona siyadinga ukuthi abantu okuyibona abenza umsebenzi wosizo lokuqala, bona uhulumeni oletha uxhaso ngabo ukuba bekwazi ukuhambelela ezikoleni bekwazi ukudlulisa ulwazi kothisha nabafundi.

Kubalulekile ukuhlanganisa kwabantu abadlule kuleso simo, abakuleso simo, abelaphi bengqondo abasebenza ngalabo bantu aba kuleso simo, abelaphi ngokwezempilo, impilo emzimba, ngokwemzimba nangokomtholampilo, abasebenzisana kanye , bakhanyisela onke amaphutha ababhekana nawo nenzeka emzimbeni wabo. Ngokuthola bonke labo bantu, ukubahlanganisa, ukuba bekwazi ukuxoxa, bebonisane. Uyakwazi ukubona imiphumele, uyakwazi ukubona ukuthi ungayinqoba, futhi inamphumelo muni empilweni yakho.

Kubalulekile ukuqonda ukuthi umuntu nomuntu unenkolelo yakhe ngendlela akhuliseke ngayo, nangendlela ayikhethele yona. Ngakho-ke, ngokusho kanjalo, umuntu nomuntu uyazinqumela ukuthi uyayibona yini isizathu sokwenza into ethize, mayelana nenkolo yakhe, noma ngokukholwa kwakhe. Ungambonisa umuntu kodwa angeke uze umqikelelise ukuthi enze ngaleyo ndlela wena ocabanga ukuthi enze ngayo, ngaphandle kokuba ugcine ngokumbonisa.

Lento ebizwa ngokuthi i-counselling, ukululama, ukululamiswa ngokomqondo, ngokwesimo somqondo, kubalulekile ngoba, omunye, abantu babhekana nempilo phakathi kokufa nokuphila, nezimo, phakathi kokufa nokuphila, basindisa abantu nje, kepha awazi ukuthi yena indlela muphi emlimaza ngayo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba nazo izicishamlilo zibe nabo abantu abaluleka ngengqondo, ukuze begcine belokhu bevuseleleka futhi, noma kukhona la baphatheke kabi khona ngokungakwazi ukusindisa abanye, bekwazi ukucilongwa, futhi nokuqeqeshwa ukuthi kulungile besekuyisikhathi, kodwa uma kuqhubeka isikhathi, kumele kube kanje.

Kumele abantu abaphila ngaphansi kwengcindezi yokukhubazeka or abaphila nesimo sokukhubazeka. Bebe nezindlela ezahlukene mayelana nokuxhumana nabantu abaletha usizo lokuqala noluphuthumayo. Ingabe awuboni, kumele kube khona ibhathini oyichofayo, noma indlela yokuthimisa, noma yokuphimisa ukurikhoda inkinga obhekane nayo. Ongaboni akwazi ukucofa ibhathini, kanjalo kanjalo kanjalo.

Kwesinye isikhathi iyasebenza, kwesinye isikhathi futhi ayisebenzi. Mhlasimpe uma bengaqala ukunokuba bekhankasele umphakathi. Kekube yinto okukhulunyelwa ukuthi kukhankaselwa ingxenye, nengxenye, nengxenye yabantu, ngokuma ngokwamagruphu, ngamagruphu kunokuba bethathwe befakwe, bebebaningi. Ngalokho uyakwazi ukulandelelela abantu abayiqoqo, ngoba uyabazi ukuthi, abayiqoqo ubanikeze umuntu othize ozobahola, wabayiqoqo ubanikeze umuntu othize ozobahola, kunokuba ulethe bonke, ubafake ehholo bese uyakhankasa, ungaphinde futhi wenze ukulandelela ukuthi abantu basenza ngakho, noma abenzi ngakho. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela engabangcono kunale yokukhankasa kwiqoqo eliningi.